Ba tswa ba sa tlhole ba rata go ya dibaesekopong ka ntlha ya mabaka a a farologaneng. Kgolo ya ditirelo tsa streaming, batho ba na le ditirelo tse di kgonang go beela di filimi ka malatsi a le mantsi mo mafelong a bone go akaretsa Netflix-e, Disney, Amazon. Ditshenyegelo tse di kwa godimo, ditaelo tsa baesekopo di ka nna le tlhwatlhwa e e kwa godimo, boiketlo jwa malatsi a sešweng fa go bapisiwa le baesekopo, thekenoloji ya go tlhopha filimi ya , phokotsego ya mafelo a ditiragalo tse di .

Go nna o itsesi ka ditiragalo tsa boseng tsa Aforika Borwa go botlhokwa go ikgomotsa mo metsweding ya tshedimosetso e e tlhomameng. Metswedi e ka ikanngwang thata, di tsa ditiragalo tsa bosigo, SABC News, jaaka News twenty-four, dikgang tsa radio le thelebišene, mafelo a tsa puso le puisano tsa setšhaba, dikgang tsa batho le dipuisano tse di bulegileng, social media akhaonto tsa boeteledipele jwa setšhaba.

Ditiriso tsa mogala wa letheka di ne di thusa go tokafatsa tlhaeletsano ka go dira gore batho ba kgone go buisana ka bonako, go abelana tshedimosetso ka tsela e e potlakileng, le go dirisana ka mekgwa e e bophara go sa kgathalasege sebaka se se baleng mo go sone. Go tlisa kgolagano e e itekanetseng, go dira ya tshedimosetso e le ka bonako, go nonotsha puisano mo dikgwebong. Mathata e ka ba go tlhaselwa ke di-computer-ra tsa borukgutlhi, cyber crime, go tsenelwa ke tshedimosetso e e seng ya bone, ditiriso tse di senang tshireletsego e e lekanyeditsweng.

Botlhale jwa maitirelo bo amile matshelo a batho ka tsela e kgolo go tloga ka nako ya COVID-19 ka go tokafatsa puisano ya se professional-e ka tsela ya tele health-e go thusa ka go lemoga bolwetse ka bonako ka ditshwantsho tsa di thelebišene le di-scanner-ra le go oketsa bokgoni jwa go dira mogare ka . Mo thutong ya botsogo AI e dirisitswe go dira chatbot tse di thusang balwetse ka dipotso tsa motheo le go akaretsa kalafi ya kankere le go dira dipatlisiso tsa diokobatsi tse di ntšhwa, gape e thusitse mo thutong le kgwebo ka go dira thuto tsa maranyane le go laola dipalo-palo tsa bareki, ke ka mokgwa e thusang ka teng ya dira botshelo bo be botoka.

Di-stream platform-o tsa dibaesekopo le tsa boitlosobodutu di fetotse tsela e babogedi ba bonang tshedimosetso ka go ba fa kgolagano e e senang melelwane, e leng gore tshedimosetso e ka bonwa ka nako nngwe le nngwe mo lefelong lepe le mo se polatefomong sepe. Ka go dirisiwa ga inthanete babogedi ba kgona go bona ditshwantsho dipina le dipontsho go tswa kwa dinageng tse di farologaneng mme seno se tokafaditse go bonwa ga ditso le dipalo tsa lefatshe lotlhe, ka sekaei, dipontsho tse di jaaka Squid Game go tswa Korea Borwa le Money Heist go tswa Spain di bonwe ke babogedi ba di -million-e mo lefatsheng lotlhe.